Seyalemoyeng nka rata hore ke ke letsetse teng empa hangata ha o kgone ho kena. Empa ha nka ka ba le sebaka sa horeng ke kene nka nka bua ka dintho tse re hlophang metseng ya rona. Jwalo ka tlhokahalo ya metsi, botlokotsebe bo bongata le dintho tse ding tse seng hantle setjhabeng. Jwalo ka bo dithethefatsi le tlhokeho ya mesebetsi ya batjha. Mme sena ha se buuwa seyalemoyeng. Re na le tshepo ya hore batho ba mmusong ba ka nna ba utlwa.

Sebakeng seo o dulang ho sona network ya rona e sebetsa hantle haholo. Mme re na le marangrang a 4G le 5G. Marangrang a rona a sebetsa hantle feela jwalo ka a founu. Ke ka hoo router-ra ena e ke o fileng yona e tlameileng e kenye Sim card hore network e kgone ho o fihlella jwalo ka network ya hao ya phone.

Ditaba tsa maka tse kileng ka di utlwa, ke tsa haufinyana tjena moo ho thweng batho ba ntse ba nkelwa naha ya bona ka sheshe mona Afrika Borwa. Batho ba mmala o itseng. Taba eo ha e ntule hantle hobane e etsa hore ekare Afrika Borwa ha e hlahele hantle dinaheng tse ding. Ekare rona re hatelletse batho ba bang.

Mohaleng wa ka ke na le tse pedi feela. Ke na le Facebook le LinkedIn. Ke sebedisa Facebook ho sheba le ho kopana le ho bua le metswalle ya ka ya kgale. Mme LinkedIn ke moo ke batlanang le mesebetsi le ho etsa marangrang a mesebetsi le dikgwebo.

Papadi ya bolo e monate haholo. Re hotse re shebella yona pele re tseba ka bo rugby le dipapadi tse ding. Mme mona Afrika Borwa ho ba monate hampe ha dihlopha tsa rona tse ka hodimo di bapala e leng Sundowns, Chiefs le Pirates. Mabala a dipapadi a tlala mme le maikutlo a phahama haholo. E etsa hore re lebale le ka mathata a rona mme re shebane le bolo re thabe.

Di-radio seteishene tsena tsa tsa makeisheneng tsa kasi di sa ntse di hlokahala haholo. Hobane ka nako tse ding re kgona ho etsa ditsebiso moo, moo setjhaba sohle se tla kgona ho utlwa tsebiso ka nako eo ba kgone le hore ba e latele ka nako. Hape, dintho tse ka reng ho lahleha ha bana ha le na le radio station e tjena le kgona hore molaetsa o potlake o fihle radio station-eng mme o kgone hore batho ba bangata ba utlwe hore ho na le tsietsi e seng e hlahile hore ba kgone ho thusetsa. O kgona ho utlwa ka yona nako yona eo. Ha e tshwane le di-social media tsenana hobane ka nako engwe ha o se na data kapa o se na tjhelete ya ho reka airtime, o ka se kgone ho thola ditaba ka nako eo, empa batho ba se nang tjhelete ba kgona ho mamela seyalemoya.

Taba eo yona ha e hantle, empa ha ho hlokahale hore katleho ya rona re e behe ka hore na difilimi tsena tsa rona dia bontshwa mose mawatle kapo tjhe. Ha feela o fumana tshehetso mona hae mme ha di le mona hae re kgona hore re di bue le ka dipuo tsa rona, le ha feela re sa fumane tshehetso eo difilimi tsena tsa mose di e fumanang hae mona. Ke yona feela ntho e seng monate hore rona difilimi tsa rona ho bona kwana ha ba di tshehetse empa tsa bona rea di tshehetsa.

Difilimi tse etswang hae mona di monate mme ke di rata hobane di qoqa dipale tse etsahalang bathong ba habo rona. Ke dipale tsa rona tseo re di tsebang mme difilimi tse ke di ratileng haholo, tse bileng tsa fumana le maemo a hodimo mose ho mawatle, ke Sarafina le Tsotsi.

Malome ke kopa tshwarelo ha e le mona di-album tsa hao di tjhele hle. Empa o se ke wa tshwenyeha ke tla o fumanela di-album tsa mmino wa hao mona ho YouTube kapa Spotify, e leng dintho tsa matsatsing ana tsa technology. Mmino ohle wa hao wa fumaneha moo. Mme ke tla etsa bonnete ba hore o thola mmino ohle wa hao.

Dibaka tse nang le Wi-Fi ena ya setjhaba hangata dia e phatlalatsa, e ngotswe meahong ya bona, kapo di-sign-eng tsa dikgwebo tsa teng. Mme hangata ke e sebedisetsa ho bua ka WhatsApp kapa ho download-a dintho tseo ke sa kgoneng ho di etsa ka airtime ya ka.